Izingoma zomdabu nomculo zinegunya elikhulu lokuthinta inhliziyo nomoya ngendlela ehlukile kunazo zonke. Ziyakwazi ukufinyelela kuleyo ngxenye yomuntu egcwele imvelaphi, ubuwena kanye nobuntu. Uma ngilalela izingoma zomdabu, ngizizwa ngixhumene nabazali bami, nokhokho, nemvelaphi yami. Lezo zingoma zivusa isithombe sekhaya, lapho bekukhona izilokotho, umdanso esibayeni, noma ukukhulekelwa ndawonye ngomsindo wezimpempe nezingoma. Umculo ungithulisa ngize ngizwe sengathi ngiyaphumula noma ngibuyele ezikhathini ezilula, lapho izinto zazingabi muncu, noma zixakekile njengamanje. Zivusa iy'nkumbulo zokukhula, ukugcwala kwemikhosi yomndeni umama ecula, ethunga, noma ubaba egubha umshado wesihlobo ngomdanso weqoqo. Kulezo zikhathi kwakungekho zinkulumo eziningi, kodwa umculo wawukhuluma.

Ngaleso sikhathi umuzwa owangigcwala wawungachazeki. Kwakumoya wokuba ngowesilisa ogcwele inhlonipho nenhliziyo ehlanzekile. Uma umkhulu uGedleza kaZibhawu enginikeza leli hembe elihlobe ngomthunzi ophuzi kokuphaphathekile, uye kokusagolide okumnyama ngamuzwa njengokudluliselwa kwamagugu, igunya nobudlelwane bami nomlando wakithi. Ngazizwa ngiziqhenya ngokuba kwakuyisikhathi engiboniswa ngaso ukuthi ngiyingxenye yento enkulu, hhayi nje umuntu oyedwa. Ngazizwa ngizethemba ngoba lo mfanekiso wesigqoko, awugcini nje ngokuhlobisa umzimba, koda ungigqokisa indima yokuba umuntu oqotho. Ngazizwa ngamukelekile njengokwamukelwa okungapheliyo emphakathini, okungaphezu kokuphila okungokwengqondo, komoya, nowokuzibophezela. Kwakungesona isembozo koda kwakuyisambulo ukuthi uGedleza wayengibona njengomuntu ofanele ukudluliselwa ifa.

Uma abantu bonke emhlabeni begqoka izingubo zesintu noma imvunulo nsuku zonke, lokhu kungaba nomthelela omkhulu ekushintsheni imikhuba, amasiko, nezindlela abantu abaxhumana ngazo. Isiko lihlala lihlala, uma abantu begqoka izingubo zesintu nsuku zonke, izinkumbulo zomlando, kanye nezimpande zabo zizoba phambili. Lokhu kuzoba yisikhumbuzo esicacile sokugcina amasiko abo esihlala njalo. Lokhu kuzokhuthaza abantu ukuba bahlale behlonipha imikhuba yamasiko njengoba imvunulo iyingxenye enkulu yamasiko namagugu okuphila. Ukugqoka izingubo zesintu kungadambisa izikhathi zokuhlukana phakathi kwezizukulwane lapho abantu abasha bephika noma bengaqondi kahle amasiko abakhulayo. Uma imvunulo ibanjwe njengeqhaza elivamile, kuzoba lula ukuthola izivumelwano phakathi kwezizukulwane ezahlukene.

KwaZulu, ukukhuliswa komfana kube yisiko elibalulekile ekufundiseni amasiko, izinkolelo, nemisebenzi yezenhlalo. Isikhumbuzo salokhu, kuthuthukisa kwesikhumbuzo sezinsiza ngokunikwa imvunulo ezifana nezembathwe ezihlobisa ukukhulisa isithunzi somfana. Ukunikezwa kwezingubo zokuhlobisa kwenza umuntu abheke izimfanelo zomphakathi, njengezinhlelo zokwenza isingqumo. Ukukhulisa amalungelo nezimpawu zomphakathi, zivamise ukuhlanganisa izinkonzo zokuthokozisa umphakathi kanye nemishado. Ukunika izingubo zomdabu kubonisa ukubhalwa kwegama lomfana ekufundeni okufanele ukukholwa izizathu zomphakathi nemigomo. Ezinye izinkolo noma imiphakathi noma ukuthi zihluke kakhulu, zinemisebenzi ethokozisayo kanye nezinhloso ezingaholela kukho, umphakathi ozohlonipha ezebhayithasi.

Ukuze umshado uphumelele, abashadikazi kufanele babeke isisekelo eziqinile ezisekelwe othandweni, inhlonipho, kanye nokuqonda. Ukuxoxa ngezinkinga, izifiso, kanye nezidingo zomunye nomunye kuyisici esibalulekile. Ukuhlalisana phansi, futhi uxoxe ngaphandle kokuphikisana, kuzobasiza ukuthi baqonde izimo zomunye. Ukulalela okujulile kuzosiza abashadikazi ukuba baqonde imizwa nezifiso zomunye bese bezama ukwenza izinqumo ezihambisana noxolo. Uqonda ukuthi noma imishado ibhalwa ngokuthandana, kudingeka ukubikezela nokubekezelelana lapho kunezikhathi ezinzima. Abashadikazi kufanele bahloniphe izinkolelo nezifiso zomunye, okwenza kube lula ukuhambisana ngaphandle kokuphazamiseka. Ukwabelana ngemithwalo yezezimali, ukuhlela izinto ngokubambisana, kuyoba nomthelela omkhulu ekwenzeni umshado uphumelele.

KwaZulu, ukudla kudlala indima enkulu ekubungazeni imicimbi yomphakathi, imibuthano yemindeni, noma ukukhulisa amasiko. Ukuhlela nokwabiwa kokudla kungaba isikhumbuzo samasiko, inhlonipho, kanye nomoya wokubambisana phakathi kwemindeni, ezenkolo, nomphakathi. Imicimbi ehlukene ifuna ukudla okuthile, ngokwesibonelo emishadweni, imibhikisho yomndeni, noma imibuthano, izinkukhu, izinkomishi, inyama ye bhokwe noma inkomo, kanye nezinye izitsha ezithokozisa abantu zithandwa kakhulu. Ukwenza izinkwa noma ukudla kwezemibuthwano kufaka phakathi izilimo ezivela emasimini, noma izilimo ezikhonjiswe njengezinkukhu, amaqanda, nemifino. Ukudla kudala izisebenzi zomndeni ngokubambisana, ngokwesiko izinkosi noma izikhulu zomphakathi. Baphatha izinkulungwane zomphakathi ukuze bakhangele umcimbi.